UmXhosa ungambonisa ukuzingca ngenkcubeko yakhe ngokuthetha ngemveli, indalo, umculo, kunye nemisebenzi yezandla yakhe, kunye nokunxiba iimpahla zesiNtu, nokusebenzisa ilwimi lesiXhosa ngobubele. Kubalulekile ukuba enze oku ngaphandle kokucalula okanye ukungahloniphi ezinye izizwe, ephakamisa inkcubeko yakhe nentlonipho nangobulungisa ukuze kuhlonitshwe zonke iinkcubeko

Ilobola asiyondlela yokufumana imali kuphela, kodwa yindlela ebalulekileyo yokudibanisa iintsapho ezimbini, ukubonisa intlonipho, nokwakha isiseko esiqinileyo somtshato. Iingxoxo zelobola zenza kuba kube nokuthembana kwiintsapho nokuhloniphana kunye nokuqonda ngaphakathi kweentsapho, nto leyo ebalulekileyo ekuqaleni umtshato.

Ukunceda amakrwala aqonde ukuba inqanaba lesikrwala liyadlula kubalulekile. Kubandakanyisa inkxaso, imfundo ecacileyo, kunye nokuqonda. Abadala kufuneka bachaze ukuba isikrwala yinxalenye yokukhula hayi into yokuhlala ngonaphakade. Ukubakhuthaza ukuba bathathe uxanduva, baziphathe kakuhle, kwaye bafumane imizekelo emihle iyakunceda ukuphucisa ingxaki kunye nokukhulisa ulutsha oluzinzileyo nolusebenzayo.

Ukusebenza ngemfuyo nezityalo emaphandleni kufundisa ukuzimisela, umonde, kunye nokuhlonipha imveli. Oku kutshintsha umntu ngendlela yokuba abe nomonde, azimele, kwaye aqonde ukubaluleka kokugcina nokukhusela indalo. Lo msebenzi awusiyonto nje yosebenza kuphela, kodwa yindlela yokukhula komntu kunye nokwakha ubomi obuzinzileyo nobulungileyo.

Imibono ngemitshato elungiselelweyo itshintshile kwaye olu tshintsho luluncedo kuba luvumela abantu ukuba bakhethe ngokukhululekileyo, kwaye bakhe ubuhlobo obusekwe kuthando, intlonipho, kunye nokulingana. Nangananjalo kubalulekile ukuqhubeka kuhlonitshwa inkcubeko kunye nemigaqo yesiNtu. Oku kukhuthaza imitshato enobomi obonwabisayo nobuzinzileyo.

KwisiNtu abantwana ebabeziinkedama babethandwa bekhathalelwa ziintsapho ezikufutshane noluntu lonke olwaluthatha ixanduva lokunakekela, ukubafundisa, ukubanika uthando. Le ndlela yendabuko yayisekelwe kumgaqo woluntu olaludibanisa wonke umntu, nto leyo eyayenza abantwana bazive bekhuselekile kwaye bebalulekile. Oku kwakuhluka kwamakhaya, rhulumente apho abantwana begcinwa khona ngokusemthethweni.

Umhlobo ongumXhosa otshata ummi welinye ilizwe laseAfrika kufuneka ahlonitshwe kwaye athandwe kuba uthando alunakulinganiswa ngemida yezizwe. Ukutshata phakathi kweentlanga ezahlukeneyo kuya kwandisa ukuqonda, intlonipho, kunye nokuxolelana. Kuquka ukwakha uluntu, ulutsha noluneentlobo ngeentlobo zenkcubeko. Endaweni yokugxeka kufuneka sixhase kwaye sikhuthaze olu tshintsho lokukhokela ekubeni emiphakathi enamandla enobubunye.